Go itlosa bodutu thata, ka gonne ga o tlhoke motho o ka tshamekang le ene a tswe a le gaufi le wena o kanne wa tshamekang le o kgakala le wena.

Ee, gonne ka ba bona go tshameka mo megaleng go sa tlhoke dilo di le dintsi, mme mo ka namana go tlhoka batho ba le bantsi. Batho ba bantsi ba tshameka mo megaleng.

Fa o ka batla motshameko mo megaleng. Go nale metshameko e mentsi thata o ka tshameka motshameko wa dikarata, wa chess kgotsa Checkers.

Bontsi ba tshameka metshameko ya ileketeroniki mme ga ba sa tlhole ba tshameka metshameko e ya kgale. Ka jalo, ga ba itse metshameko e mentsi ya kgale ba tshameka ya ileketeroniki.

Metshameko ya se ileketeroniki ga e tlhoke dilo di le dintsi, o itlhokela fela mogala wa gago le motshameki o ka kgonang go mmona teng mo motshamekong o a le kgakala kgotsa a le gaufi.

Metshameko e mentsi e tumileng ke motshameko wa dikoloi, wa batho ba ko ntweng wa chess. Go tlhokega megala ya teng le data gore o tle o kgone go tsena mo inthaneteng.

O ka feleletsa o pallwa ke go ikatisa, mmele wa gago wa tlhola o kgagametsi, wa nna foo o tlhola o ntse o ja wa feleletsa o le bokiwa jo bo sa laolegeng.

Ke tlhoka data gore o tle o kgone go tsena mo inthaneteng, gore o tle o kgolagane le ba bangwe ba ba o tshamekang motshameko o o tshwanang le wa gago gore le tle le kgaisane.

O tlhoka fela inthanete ka go le bokhutso go mongwe le mongwe a bo a le kwa bone.

E re thusa go otlolla maboko a rona. E ne e se teng bogologolo ka go ne go sena thekenoloji.

Ga wa tshwanna go bontsha fo o leng fa teng ka o ka ngwe magodu le ba bangwe. O tshwanetse go eta o ema o itlotlela mmele go efoga go gagamala.

Go le gantsi ga bana data e ntsi e ka ba kgontsha go tshameka metshameko mo inthaneteng.

Nka bopa motshameko wa dikarata kgotsa motshameko o mongwe fela wa sekolo o thusang bana ka dipalo.

Metshameko ya inthanete kgotsa ya ileketeroniki ga gona dikgobalo, ga gona dikotsi tse o ka di bonang ka gonne le tshameko mo mogaleng. Ga gona ditlamorago tse di seng shapo, ditlamorago tse di sa siamang tsa me go tshameka ke tsa pholo kgotsa tsa tse di ka go tlhagisetsang kotsi mo mmeleng wa gago.

Ba ka bona fa ba ka ikatisa jaaka batshameki ba metshameko ya setso ba ka netefatsa go ja dijo tse di siameng, go nwa metsi, go nna le nakonyana ya go ikatisa fao le fao.

Mo metshamekong ya setso bana gantsi ne ba tshameka le bagolo ba rutilwe ke one, ne go na le kgolagano thata mo metshamekong ya setso. Metshameko ya se segompieno ga o na fa o rotloetsang, ga o rotloetsana go dirisana mmogo ga bana. Ka gonne ba tshameka mo internet.

Motshameko wa ball-o o ratiwa thata ke bana kgotsa wa bolotloa. Ke one o tshamekiwang mo lebaleng. O a ratega kgotsa o ka ratega thata fa gonne ke yone ya metshameko e re bonang mo thelebišeneng le mo mafaratlhatlheng.

Fa re ka rotloetsa bana go itlhamela metshameko ya bone kgotsa ba tshameka metshameko ya setso, mme ba itlele ka metshameko ya bone e mešwa. Ke ka moo re ka ba rotloetsang ka teng go ithuta.

Tshameka ka go dirisa thobane ya teng go betsa bolwana ya teng mme go nang dipale. O tshamekiwa ke batho babedi kgotsa ba bane.

Motshameko wa go tlola mogala kgotsa kgati o tshamekiwa ka go tlola ne ntse le opela pina nyana. O tshamekiwa ke batshameki ba le bararo go feta.

Ba tshwanetse go latelela melao ya go tshameka e fosang gore ba seke ba ropana ba seka ga nna le dintwa. Bagolo ga ba letlelela go tshameka le bana gonne go ka feleletsa go le manganga.